Ha motho ngwana kapa motho e moholo a kolobetswa kerekeng, ke bona e le tshwanelo hore ntho ekang eno kapa ketso e kang eno e ketekwe. Hobane e tloha e le kgato e kgolo haholo eo motho ona kampong ngwana enwa a etseditsweng. Ka tsela e jwalo lethabo le tlamehile le se ke la kwallwa ka ntle. Batho ba tlamehile ba ananele kampong ba amohele se etsahetseng ka ho thaba ka ho keteka. Ho thabisa le yena motho eno ya sa tswa ho kolobetswa kampong ho thabela ngwana ya kolobeditsweng.

Ngwana ha a qeta ho tswalwa ho ba le ho etswang haholo ke batho ba baholo ho amohela ngwana le skiing, e leng ketso e tshireletsa ngwana kgahlanong le mane moya e mebe. Jwalo feela ka ha ho etsahala ko kerekeng. Ha ngwana a hlohonolofatsa e tloha e le yona ketso ya ho sireletsa ngwana kgahlanong le memoya e mebe. Ho kenywa ha rena le Science le sekeng le ho mo hlonolofetse ho mo hlonolofatse kampong ho mo rapella, ke tsela ya tshireletso kgahlano memoya e mebe.

Ke na le yona metswalle ya mefuta e fapaneng. Haholo morabe o fapaneng metsong oo ke dulang le ona le mosebetsing moo ke sebetsang teng. Hona ke bona ho le bohlokwa jwale ka ha re le batho ba dulang sebakeng se le seng. Ho seng kgethollane empa ho amohelana. Re tle re kgone ho ithuta tsela eo ba phelang ka yona jwale ka ha le bona ba kgona ho ithuta tsela eo le rona re phelang ka yona. Re se ke ra ba le kgethollo ho ya ka morabe hore ke morabe o itseng, nke ke ka kgona ho kopanela le ona. Re batho ba phelang tulong e le nngwe kaofela.

Sesotho se re o ka se tsebe moo o yang, o sa tsebe moo tswang. Ho molemo hore o tsebe haholoholo ka setso sa heno, botho ba heno. Tlhaho ya lona moo le tswang le le teng, moo baheno ba tswang teng. Moo re neng re ahile teng, haholoholo batswadi ba ka ke hore ntatemoholo le nkgono ha ba tla tla mona Gauteng, ba tlo sebetsa. Tsela eo ba neng ba phela ka yona. Seo ke motso wa hao hore o tswa o le kae, o mang wena. Hobane ho holeng ha hao o sa e tsebe, moo o tswang teng, o sa tsebe motse wa hao, o sa tsebe tsela ya heno ya ho phela. O qetella o le motho fela ya sa e tsebeng le hore o ya kae o ke ke wa kgona ho utlwisisa mo yang teng. Hobane seo o tlamehileng ho se tseba pele, ke motso wa hao moo o tswang teng le tsela eo le phelang ka yona.

Hangata bophelong re ba le batho ba e leng hore ke mehlala maphelong a rona, bao e leng hore ba na le tshosomelletso maphelong a rona. Tsela eo ba phelang ka yona. Tsela eo ba nang le katleho kampong, ba fumanang katleho ka yona kapong tsela ya bona ya boitshwaro. Tsela ya bona eo ba hodisang bana ba bona ka yona kapong tsela eo ba tsamaisang bophelo ba bona ka yona. Mohlomong tsela ya bona ya kgwebo. Mafapha ohle ao ba leng ko ho ona. O a kgahleha ke ka moo ba etsang ka teng. Ke ka hoo o fumanang hore bophelong o ba le motho o leng hore o shebile ko ho yena. Yena ya o sosomelletsa hore le wena o fihlelle se leng hore o batla ho fihlella bophelong ka tlasa tshosomelletso eo o e fumanang motho eo.